Government-e ya Afrika Borwa, e tshwanetse go emelela ka maoto. Ke bona go le kaone he ba ka busa molao o o lego hangpal-a, e be bare monna yo mongwe le o mongwe a tlo, katang mosadi, o a bolaiwa, go ba a tlo utswang mosadi go ba ngwana, o a bolaiwa. Ka tsela eo, banna ba, ba ka emisa go etsa seo ba se dirang.

Ke bona go le kaone gore ke be le koloi yeo e le go yaka, ka gore he patrol-e e namelela le madi a dikoloi tsa setšhaba le o ne, a ya hodimo ebile di a tura.

E dirile gore ikonomi e ise dilo godimo kudu le hona.

Dikarata go bonolo gore di latlhege. Ebile, di batla madi le ho dira e nngwe.

Ka go dirisa melao ya tsela, go laola palo ya pharakano, le go rarabolola mathata a pharakano.

ke di-bus-e le dithekisi.

Batho ba go sepela ka dipaesekela le maoto, ba tshwanetse ba e tlhokomele ka gore ba ka tla ba thulwa ke dikoloi.

Moo ke dulago mo yone, ho, ho na le bus-e fela, tse dingwe tse, ke dikoloi, e fela ke tsa batho.

motho a sa tlwaela, go tsamaya sebaka, a ka ba le malwetsi lwetsi a tsamaya sebaka, ka hore a se a tlwaele go tsamaya sebaka.

Heela! Nare o tlhoma byang, o park-a, o ntse o bona gore ke batla go park-a mo, o se tlhole o dira byao, a se mokgwa o mo bo pila.

O tshwanetse o sepela o dira VISA. VISA ke tokomane eo e tlo go thusang o kgone go ya nageng enngwe. O tshwanetse o etse VISA pele o sepela, e be o ntsha madi a go patela sefofane, ebile ho ya ko nageng ya Nigeria o tsamaye le ditokomane tsotlhe, ebile o te tshware sentle fale, ka ga ese naga ya ko heno. O tsamaye o na le madi a mantsi thata.

Ba ditekisi, ba dira moshomo o montle haholo, ke ya lebo, ke ya ba leboga ka lebaka la hore ba kgona ho fitlhisa mmererekong ka nako.

Pele ke sepela ke ya loetong, ke netefatsa gore ke šomiša mala a ka pele, lebaka e le gore a ke batle go ba le malwetsi mo tseleng ya go sepela, ebile ke tsamaya ke tshwere sa go ja mo tseleng.

Ka maoto, a ka thula ke motho wa go tsamaya ka koloi, ke kotsi e e ka mo hlahelang eo.

Go sepela ka bus-e go boloka madi, go feta he ho sepela ka koloi go ba ka sefofane.

Nkile oa etsagala, and-e ne re sa tsebe gore ke mang motho o a sa patelang ka mo taxi-ing re feleleditse re tlhakantsha madi ba botlhe re patelela motho o a sa patelang.

O ka nna, wa nna le tse di sa tureng mme seno se ka dira gore o nne motlhofu go ya kwa tirong, kwa sekolong le kwa mafelong a mangwe a botlhokwa.

Tsela e, enale mekotikoti eo e ka etsang hore dikoloi di senyege mathaere. Ebile le batho, ba latlhela latlhela matlakala mo tseleng a ka fofa mo dikoloing, dikoloi di a feleletsa di thulana. Mokhanselara tshwanetse a thibe thibe mekoti motseleng ebile, a netefatse gore batho ga ba etse ditšhila mo tseleng.